Di-bank-a, fa di amogela kopo ya karata ya sekolo, di seka-seka di-immunization-e go , go leba gore a ngwana o itekanetse mo mmeleng kgotsa jang, le gore a ngwana ke wa gago ka nnete kgotsa jang, le gore a ngwana yoo ke wa mo , ke wa mo Aforika kgotsa jang.

Fa o batla go dira karata ya sekoloto, o tshwanetse gore o lebelele interest-e, ya ko bank-eng eo o leba yone, mme o leba le gore ba batla eng. Ke eng se ba se batlang se se botlhokwa-tlhokwa, Fa go batliwa dilo tse e leng gore ga o na tsone, ke gone foo o tswang teng o se tlhole o batla go itekanyetsa. Foo fela, fa o batla karata ya sekoloto o tshwanetse go leba, go lebelela gape-gape gore a mme e na le di-customer-a tse dintsi kgotsa jang. Fa e na le customer-a tse dintsi mme e support-iwa ke batho botlhe, le wena o tshwanetse go e support-a ka gore ke yone e e leng gore e tshwara batho sentle.

Sekoloto sa me le hisitori ya me ya go adima madi di ama karata ya me ya sekoloto, ka-ka gore di dira gore ke-ke se tlhole ke kgona go adima madi mo karateng fa ke sa patela madi a a fitileng. Mme fa ke kolota ko ke kolota karata tsa me tse dingwe kgotsa ke na le dikoloto tse dingwe, ke tlile go palelwa ke go dira karata e nngwe. Gore go be botoka, go tokafadiwe fa na ke gore, yoh! bonang, motho a kry-e, ke gore motho a kry-e madi mme a patale sekoloto sa gagwe.

Fa o na le sekoloto se se ntsi-ntsi, o ka se kgone go dira sekoloto fa o se wa mo country-ing e e leng gore o ko, mo go yona. Fa o sena pasa, fa o sena, fa o sena, o sena karata ya gone mo country-ing e e leng gore o mo go yone gore o kgone go tsamaisa dilo tsa gago sentle. Ka go kopa karata ya sekoloto, o tshwanetse go patala dikoloto tsa gago tse tsotlhe, mme fa o fetsa go di patala, o tshwanetse go dira pasa ya gago. O tshwanetse go lebelela gore pasa ya gago e santsane e le sentle, o patetse dikoloto tse tsotlhe.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga-ga o dira kopo, ke gore fa o sa buise mme o sa tlhaloganye melao eo, o tlile go dira dilo tse di seng mo molaong. O tlile go makala mo letsatsing lengwe, o na le dikoloto tse dintsi-ntsi-ntsi mme o sa itse gore di tswa kae. O tshwanetse gore o tlhaloganye se o se dirang, gore o kgone go itse gore le kamoso o a itse gore o sign-ile konteraka efeng. Ka gore fa o e dira, ba kgona go go bolelela gore fa o sa duele madi a o a adimileng kgotsa madi a karata eo, go tlile go tseiwa dilo mo lapeng la gago, mme ga wa tshwanela go bitsa mapodisa. Ke ga jaana o tshwanetse gore o buisa mme o tlhaloganye.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho ka go boloka madi. Madi a a le mantsi, ka gore karata ya sekoloto e tshwana kana le karata e e leng gore o kgona go ipeela madi mo go yone. Fa o itse ka madi, o kgona go boloka madi a le mantsi mme o iterela dilo tse di botlhokwa-tlhokwa. Jaanong, fa o le motho, o tshwanetse go itse ka madi mme o ka thusa le batho ka yone ntho e so.